Ke ne ka ikutlwa ke itumetse thata. Mme gape ke ne ke na le letshogo le le monate.

Ke ne ke tla rata go pagama sefofane se sefofane kwa Zanzibar, mo lefelong mo mowa wa kagiso, lewatle mo le tholagalang teng.

Sa pele, a tlhalose gore o ya kwa Lagos kgotsa Buja kgotsa motse o mongwe. Seno se tla mo thusa gore go batla sefofane se se siameng. Sa bobedi, a bone gore a ke letsatsi le lefeng le le siameng go ya teng. Mme a le bapise le ditlhwatlhwa tsa difofane.

Se se siameng ka tiriso ya dibese mo toropong, ke gore go di fitlhelela mo mafelong a farologaneng ka di tshenyegelo tse di kwa tlase. Ebile gape go kopanya baagi mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi, le gore go fokotsa dipalamo tsa batho mo ditseleng.

Fa o le mo motseng o kwa thoko go ka nna thata go fitlhelela top-up station kgotsa retailer ya semmuso.

Sa pele, e tla nna gore o itse tsela le nako. Ka gore mongwetsi o o siameng o itse ditsela tsa toropo, nako ya go goroga le mafelo a a botlhokwa mo leetong.

Fa dibese di sa bereke batho ba le bantsi ba palama di-taxi, di-minibus-e kgotsa ba tsamaya ka dinao. Seno se ka ba kotsi mo ditseleng.

Dibese di tshwanetse go latela sekejule se se rileng, gore bapalami ba kgone go ipaakanyetsa leeto la bone ka nako.

Ke kile ka siwa ke bese ka ntlha ya gore e ne e tletse. Ebile le gore go gorega gwa boelwa ka bonnyane, fela morago ga nako e e rileng.

Sa pele, ke gore bapalami ba ka palelwa ke go fitlha kwa tirong, kwa sekolong, kwa dipetleleng ka nako. Sa bobedi, ke gore di-taxi driver, di-minibus, dipalamo tsa batho di ka tlala ka bonako. Mme seno se ka baka kotsi mo ditseleng.

Lebaka la gore dibese di sa tsamaya mo metseng yotlhe, kgotsa mo ditseleng tsotlhe le ama ditlhokego tsa batho, moruo le thulaganyo ya dipalamo tsa setšhaba.

Batho ba ba yang kwa tirong, sekolong kgotsa mabenkeleng ka dibese, ba ka tshwanela ke go ntsha madi a mantsi. Mme seno se ka ama dijo, dithuto le tlhokomelo ya lelapa.

Ke ka lekanyetsa tirelo ya dibese mo toropong ka boloko jwa tlhano, mo sekaleng sa zero go ya go ten.

Ke ka ikutlwa ke tshwenyegile thata, ke galefile. Mme ke le mo kotsing ya go latlhegelwa ke tiro, kgotsa go palelwa ke go tlhokomela ba lelapa.

Go tsamaya ka dinao ke tsela e e tlwaelegileng thata ya go tsamaya mo mafelong, a le mantsi mo motseng wa rona.

Ke itse letshwao la batsamaya ka dinao la mo tseleng. Ebile gape matshwao a tsela e ka nna sa pele stop sign, e raya gore mokgweetsi o tshwanetse a eme gotlhelele pele a tswelela pele.

Dikotsi tse di ka tlhagelang mo mothong fa a tsamaya ka dinao, e kana go thubega kgotsa go kgobega mo tseleng, go tshwarwa poo ke le go se se ka dirwang go netefatsa gore batho ba tsamaya ka dinao ba tsamaya sentle. Re ka tokafatsa ditsela, re ka tlhoma matshwao ga ba tsamaya, re ka oketsa pabalesego ya , re ka go tsenya mabone mo ditseleng.